Singabulela okokubana uThixo usigcinile kwangabikho mntu ulimalayo okanye usishiyayo. Siphinde sibulele okokubana uThixo usenzele izinto ezintle njengokuthi abanye basikelelwe ngokutshata, abanye baphumelele ezikolweni bafumane imisebenzi ebhetele. Zezo zinto izinto esinokuzibulela.

Ndicinga okokubana mna kungayekwa ukuba kuyiwe lee emahlathini, bavele qha bavele bahambe bayokwenza esibhedlela apho kukhona ukhuseleko noogqirha abasoloko bekhona ukujonga abo bathe abaphila xa sebeyenzile le nto.

Sinefuthe kakhulu isinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa kuba noomakoti banokhuphiswano lokuthungisa iimpahla zesiNtu kule mihla.

Ndicinga okokuba singancedwa kukuba siyathandane, sinyamezelane, sibe nobuntu. Umntu akwazi ukuhlalisana nomnye umntu kuba siphila kumaxesha anzima afuna umntu akwazi ukunceda omnye umntu ngoba namhlanje kungaba ndim osengxakini, ngomso kube ngomnye umntu ofuna uba uphinde umncede.

Ukothula umnqwazi xa ungena endlini kuchaza ukuhlonipha xa ungumntu ongutata. Naxa ungumntu omtsha ongumfana xa ngaba uthetha nomntu omdala, kufuneka wothule umnqwazi. Loo nto ibonisa intlonipho, kulisiko lakwaXhosa oko.

Kule mihla ulutsha alusahloniphi kakhulu. Loo nto leyo yenza into yokokubana ulwaphulomthetho lwande kakhulu kuba ulutsha alusenantlonipho ebantwini abadala. Benza noba yintoni abayithandayo, nto leyo ikhokelela ekutheni benze ulwaphulomthetho, kungabikho mntu uba ubanqandayo okanye ubaqeqeshayo.

Ndingaqinisekisa okokubana isiXhosa bayasithetha xa besekhaya nokokuba ngaba bafunda ezikolweni apho kuthethwa khona isilungu kuphela. Kodwa xa besekhaya ndingaqinisekisa okokubana ndibafundisa ulwimi lwabo lwemveli.

Kunganyanzeleka abandakanyeke kuba xa ngaba ethatha umntu olelinye isiko ithetha loo nto ukubana uzimisele ukufunda ngamasiko nenkcubeko yaloo mntu azobe emthatha. Loo nto ichaza okokubana angabandakanyeka kuba kuzo kufanele okokubana afunde, azazi izinto, indlela endiphila ngayo nendlela nendlela endiqhuba ngayo ekhaya ndiyintombazana yomXhosa.

Ubuchule endibusebenzisayo xa ndipheka umngqusho kukubana ndiwulungisa ndingekawupheki ngokuthi ndiwusowukhe ngamanzi abilayo ukuze uthambe. Wakuba uthambile ndiphinde ndiwubeka ngamanzi abilileyo. Ndiqhubeke ngokuwupheka ngamanzi abilileyo oko ude ude uthambe. Usakuthamba ndiwunonge ngezipayisi zam neeKnorrox zam ukuze ube ntubululu, ube mnandi.

Banganxiba iimpahla zesiNtu kuba emgidini ixesha elininzi kunxitywa iimpahla zesiNtu. Xa ndibamema ndingabaxelela ukuba kunxitywa iimpahla zesiNtu ukuze bangafiki bazive ingathi bangomohluko, bafike bazive bafana nabanye abantu bakwazi ukuwonwabela umgidi.

Mna ndibona kungekho mahluko, ukutya kwasemngcwabeni kuyafana nokunye ukutya okulungiselelwe omnye umsebenzi. Sekuyafana akukho mohluko ukangako.